Mandingumfazi ndimenyiwe ngudadobawo womyeni wam emcimbini, eyona ndlela eyiyo yokunxiba ebonisa intlonipho kukuba kaloku kuba ndingumfazi ndithwale entloko ukuhloniphisa ndinxibe neelokhwe ezinde for ukuhloniphisa iifaskoti. Kwaye ke njengoba ndinxibe kanjalo ndihloniphise nolwimi endiluthethayo luhloniphe ndiphinde futhi ndikhinqele, ndifake isikhafu esinqeni ukuhloniphisa isikhafu sokukhinqela esinqeni esibonakalisa ukuhloniphisa, ndikhinqile sona ke ndinxibe nezihlangu ezihloniphise ezihloniphisayo ukuze ndibonakalise ukuba ndiyahlonipha.

Indlela isinxibo sale mihla esinefuthe ngalo kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa iye yaba kaloku yezoqoqosho. Isinxibo sabomama siye kwacaba sikhuthaza isimo soqoqosho salapha eMzantsi kuba kaloku siye saba kwifashoni, sathengwa kakhulu nakakhulu kwaye isinxibo sababantu abangoomama sihambisa inkcubeko kwaye njengoba sihambisa inkcubeko senza abantu abangoomama baziqhenye umntu makenxibe isinxibo sesiNtu engumama kwaye ibonakalisa ukuba yena ungumni makanxibe esi isinxibo sakhe sesiNtu sabantu abangoomama.

Ndikhetha umgadala okuthiwa umgidi. Umntu makaya emgidini usuke enxiba isiNtu esichaza yena ukuba ukuba ungumXhosa uye anxibe isinxibo sakhe sesiNtu sobuXhosa okanye ukuba ungumZulu uye anxibe isinxibo sakhe esibonakalisa ubuZulu, izikhumba. Okanye ukuba yena umntu makesemgidini yena ungumVenda uye anxibe izinto zobuVenda. Ngolo hlobo ke siye sibone ukuba , ngolo hlobo ke siye sibone uba uyazinga, uyazinga ngobumni bakhe.